Ukuba bendinocebisa umntakwethu ngemiqathango yendlela yokhwela isithuthuthu khuselekileyo, bendinomcebisa into yokubana isithuthuthu yinqwelo engekho seyifu kakuhle ngoba kwenzeka ii-accident ngephutha, into eyawukwenzeka yinto yokubana ingamlimaza kakubi loo nto leyo. Kangangoko ndicinga fanuba inqwelo wesithuthuthu yona inako ukukhawuleza kodwa ke ndingamcebisa into yokubana naye makayeke ungxamele uthatha isithuthuthu ngaphezu kokuba akhwele mhlawumbi ezinye iinqwelo zokuhamba xa esiya emsebenzini naxa ebuya. Umzekelo yezinye ingayiteksi okanye akhwele, athenge imoto yakhe.

Izithuthuthu ziyakwazi uthi ngoku itrafikhi ixineneyo imile endaweni enye, zikwazi uphuma apha phakathi kweemoto. Loo nto leyo yenza abaqhubi bezithuthuthu bacinge fanuba bayakwazi ukufika ezindaweni zabo ngeli xesha abafuna ukufika ngazo. Izithuthuthu kuba ziyinqwelo encinci, ziyakwazi ukuthubeleza phakathi kwezinye iimoto nezinye iimoto zimanyuve throughout itrafikhi, yiyo le nto zikhawulezayo.

ibhayisekile inayo ileyini yayo endleleni. Ndicinga fanuba ukuhamba ngebhayisekile endleleni apho kuhamba ezinye iinqwelo ezinjengeemoto kunako ukungakhuseleki ngoba ibhayisekile ayifani nemoto. Uba ungatshayiswa yimoto uqhuba ibhayisekile, loo nto leyo ingaphela ikulimaze kakubi okanye iphele uswelekile. Kangangoko ke andiyithandisisi gqithi into yokubana ndiqhube ibhayisekile ndingenocebisa mntu onothenga ibhayisekile ahamba ngayo endleleni apho kuhamba iimoto khona. Sibona iingozi mihla ngemihla apha ezindleleni apho umntu atshayiswe yimoto eqhuba ibhayisekile, isikakhulu abasavayivi abo bantu abo.

Andinoziva kakuhle kakhulu xa ngaba ndinokhwela imoto eqhutywa ngaba bantu bakwaUber ngoba enuka, loo nto leyo ingandihlalisa kakubi gqithi kuloo moto. Ndingenza sure ngento yokubana ndimnika i-rating engaphantsi. Ikhona i-rating phaa kulaa app yakwaUber apho ureytha umqhubi wakhona, so loo nto leyo ingandenza ndimreythe phantsi kakhulu ngenxa yokunuka kwakho, yokunuka kwakhe. Ndingavakalelwa kakubi kakhulu yiloo nto leyo. Ndiyabulela .

Mngani wam, andiyithandi into yokubana uqhube ungalifakanga ibhanti. Ndizawukucela into yokubana uthi xa uqhuba ufake ibhanti for inkuselo yakho nabantu ohamba nabo emotweni. Ibalulekile loo nto ngoba kungenzeka ingozi apha, ungalifakanga ibhanti, ingakufaka engxakini nomthetho loo nto leyo. Ndiyakucela mngani wam, mhlobo wam, into yokubana ulifake ibhanti ngawo onke amaxesha xa ngaba uqhuba noba uhamba wedwa okanye uhamba nabanye abantu.

Kungaxhomekeka into yokubana ndingxame kangakanani kule ndawo ndiya kuyo. Ngaphandle kwaloo nto uba andingxamanga kakhulu ndingamxelela into yokubana angayikhanselisha i-trip yam, ndizawufuna enye iUber.

Iprem ayivunyelwa eziteksini ngenxa yento yokokubana igqiba isipeyisi. Kangangoko ke uba ndihamba nomntana wam sisebenzisa itekisi okanye iinqwelo kawonkewonke, ndingasoloko ndihamba naye ngawo onke amaxesha yenzela into yokubana umntana ndizomfunqula apha phezu kwam okanye ahlale ecan'kwam apho mna ndizokwazi ukumkhusela khona xa ngaba kwenzeka into enjengengozi apha endleleni.